Inaka sisembamba esihle khulu.

Iphotho ngingatjho bona ngokhunye okumbathwako. Okuyingubo ekghabisiweko so yamaNdebele.

Iphephethu ngenye embathwa bantwana imbathwa

Ibhetjha ngokhunye okumbathwa enzasi kumbathwa bobaba.

Itjorholo nayo imbathwa bomma.

Iporiyana ngenye yezinto ezimbathwa bobaba kodwana ayimbathwa nanyana ngabe ngimuphi ubaba. Imbathwa ngubaba othetheko nangomnyanya.

Amapatlagwana ngingatjho bona ziinyathelo ezimbathwako.

Umtjhotjho ngingatjho bona ngokhunye okumbathwa bomma

Ibhengele yona-ke imbathwa esandleni.

Amanambasikhambe ambathwa bomma amhlophe ayathungelelwa aphasi.

Amacici ngokhunye okumbathwa eendlebeni okukghabisako.

Ibherede imbathwa ehloko. Isigqoko esinye somhlobo omunye nje.

Idzila ngingatjho bona ngile embathwa entanyeni ephazimako

Amatshega ngokhunye nakho okumbathiwako

Iyerhana ngingatjho bona matjharhatjharha amanye ambathwako.

Ingetjana yingutjana encani ekghabisiweko nayo.

Ingwani ngingatjho bona sigqoko esimbathwa nanyana ngabe ngubani.

Ikghororo ngingatjho bona ngokhunye nakho okumbathwako esikhethwini.

Umlingakobe ngokhunye okumbathwa bomma lokhanyana nabayokugidela igwabo.

Inyoka ngingatjho bona ngileyo inyoka embathiwa enyaweni so nabagidako abomma ebanga itjhada.

Imbathwa nakusondela nakuza umnyanya ngakwakho.

Isititirimba ngokhunye nakho okumbathwa bobaba.

Isiqobotjhelo ngingatjho bona sipelede esinghanapela ingubo.

Itjholo yingutjana encani embathwa emahlombe.

Icuba, icuba yicuba.

Irasu ngokhunye okumeruzelako igolide.

Isinanazelo ngingatjho bona kulokha nawazi, uzibika bona wena ungubani wakuphi njani utjho iimbongo

Isidonodono.

Ingwani ngingatjho bona sigqoko.

Ingungu ngingatjho bona igugu ngingatjho bona kuzikhakhazisa

Ngingatjho bona yikondlo elapho kuphakamiswa khona

Bavuma igwabo lokhanyana nakuzokubuya abantwana bagoduke ababuya engomeni.

Ifengwana ngingatjho bona ngile ebathi nabagidako banande bayibetha ngiyo ifengwana leyo.

Umrhwabha umqwebu, yinyama eyomisiweko yekomo.

Ngingatjho bona sitjhebo lo otjalwako esimini ohlaza ngokombala.

Iqatha ngingatjho bona ziinyawo lezi zekomo eziphekwako.

Umratha ngingatjho bona kukudla okhunye okuthandwa khulu uphekwa ngepuphu.

Ekhaya alikho nokho isiko esilenzako.

Umntwana uthiywa babelethi bakhe.

Inongwana ngingatjho bona sibhono somntwana nakasesemncani.

Inongwana le abanye bayayithatha bayilahle kude. Abanye bayilahla e-toilet, abanye bayayembela.

Ngeyokuthi umntwana lo aziswe emadlozini.

Ihlatjelwa imbuzi le ihlatjelwa ekhabomkhulu lomntwana.

Umntwana uthiywa babelethi bakhe akunakambiso yokuthi athiywe igama.

Abantu abadala nabakhona kufuze bafundise abatjha bona umntwana omncani uphathwa njani. Nokuthi kufanele kwenziweni ngiyo indima ebayidlalako

Kuqakatheke khulu bona umntwana aphiwe igama ukuze umntwana lo aziwe nemadlozini bona ngewekhaya.

Umuntu wengubo kufanele bona angayi emzini. Umuntu wengubo kufanele ahlale ekhaya.

Umtwana uvela ngemva kweenyanga ezilithoba umma asidisi.

Ikaba ngingatjho bona sibhono.

Umhlolokazi ngingatjho bona mumuntu obhujelweko.

Ubaba obhujelwe ngumma wakwakhe uzila isikhathi esiziinyanga ezintathu.

Umma yena-ke uzila isikhathi esingangeenyanga ezisithandathu namtjhana unyaka.

Isokana libekelwa ekhaya.

Lokha nakusele kuhlongakele umntazana omkhulu. Ubekelwa ekhabo likanina nakube gade angakathathwa.

Abantwana bazila isikhathi esingangeenyanga ezintathu.

Ubaba uzila kokuthi abe nomunye umma.

Umma uzila ukuba nomunye ubaba. Uzila abantu bembaji

Wokobana umnqopho wokobana wokuphetha isiko. Ukobana abantwana bakhuliswe basuke ebusaneni baye emadodeni.

Kufanele bona osele akhuliswe ngokwesiko ahluke kunalaba abangakakhuliswa ngokwesiko.

uDuka, uThisila, uMatjhila, uDzwamari.

Ukuthomba ngingatjho bona kukhulisa umntazana asuke ebantwaneni aye ebuntazaneni ukukhombisa kobana sekakhulile.

Umkhwekazi mumuntu osele amkhwenyana ngokomunye umuzi uthola bona umuntu loyo uthethe emzini loyo ingakho ke uzokuthola bona sekabizwa ngobana ngumkhwekazi.

Isana mumuntu omncani osasanda ukuvela omntwana ongakwazi ukuzenzela izinto ongakhulumi ongakakhambi osayenzelwa izinto begodu kwesinye isikhathi uthola bona isana mntwana osanda ukuvela omunyako namkha omunya kunina.

Indima edlalwa yikosi emphakathini yindima yokuqinisekisa bona umphakathi uphephile ezintweni ezinengi begodu ikosi iyaqinisekise bona umphakathi ufumana zoke izinto eziwutlhogekako. Indima edlalwa yikosi emphakathini kuba yindima ebaluleke khulu.

Igwabo mnyanya obakhona lokha nakunamasokana bese nakunamasokana uzozwa kuthiwa kunegwabo.

Irhayi yinto efana ne-ayoni ngelimu ekungasiliyo le ekhaya. Irhayi esikhathini esinengi lisebenziswa lokha nakunemiberego.

Umdoko oyilitjhi kungaba yigama kungenzeka bona kube yibizo lomikhiqizo nofana i-recipe ethileko ebizwa bona yilitjhi.

Ngokwesiko lesiNdebele umuntu ozokuba yikosi ukhethwa ngokuthi abelethelwe endaweni yobukhosini begodu kufanele kube msana wokuthoma ebukhosini lobo.

Ihleza mumuntu ostararha nakuza ezintweni ezithileko.

Emndenini wekhaya amalunga womndeni amatjha khulukhulu abentwana abasanda ukubelethwa benzelwa umberego ofana nomnyanya omncani wokobana babikwe emadlozini.

Ubudosi phambili bendabuko budosi phambili bakade bese ke ubudosi phambili besimodeni budosi phambili besimanje ebezenzeka esikhathini sanje.

Isibuyiso mnyanya owenziwa ngemva kokobana kuhlongakale umuntu begodu esibuyisweni kukhitjhwa iimpahla zomuntu ohlongakeleko kuphiswana ngazo kwenziwa umnyanya omncani.

Ukudla ukuzilwa matlawana esitjhabeni samaNdebele kukudla okudliwa babantu esele bangasingiwo amatlawana ngombana nawulitlawana ukudla okunjalo akudliwa mumuntu osese litlawana kufanele ulinde bona ungabi ngilo itlawana ukuze uzokukghona ukukudla ukudla lokho.

Amanasana yigama elisuswe egameni elithi amahabhula lasiwa egameni lesiNdebele esingeneleleko. Amanasana abanye abantu bawazi ngokobana mahabhula ngesiNdebele esingeneleleko abizwa bona manasana.

Uburholi bendabuko bubabumba kuhle abantu bona babe munye ngombana uburholi bendabuko lobu buza nemithetho yakade erhelebha abantu bona babumbane babe munye begodu uburholi bendabuko lobu buyarhelebha esikhathini esinengi emiphakathini kanye nemindenini.

Inongwana yinto efana nesibhono ngemva kokobana kuwe yona, kuba nesibhono begodu inongwana ivela nomntwana omncani oseseyisana.

Kubalulekile bona kufanele kuhlonitjhwe woke amasiko wabantu ngombana amasiko wabantu awafani begodu emasikweni wabantu lawo, akwenziwa izinto ezifanako ingakho-ke, kubalulekile bona woke amasiko wabantu kufanele ahlonitjhwe ngombana woke amasiko abalulekile.

Abantu eendaweni zemakhaya babesebenzisana ndawonye ngeenkathi zokuvuna ngombana bebakhamba boke, bebakhamba ngeenqhema lokha nabayokuvuna lokho bekwenza bona kube lula bona bavune babuye baphethe izinto ngombana nabasebenza ngeenqhema nangeenqhema bekubakhona indima.

Abantu abadala banomthelela omuhle khulu esikweni nakubumina bami ngombana, abantu abadala zinengi izinto abazazi ziko ngabantu abalingana nami kanye nezinto zesiko ingakho ngithi abantu abadala banomuthelela omuhle khulu esikweni nakubumina bami.

Umvumo nofana ukugida, kudlala indima ehle khulu esikweni lekhaya ngombana umvumo nofana ukugida kuyenziwa khulukhulu lokha nakuneminyanya ethileko esikweni lekhaya begodu-ke, nakunomvumo kanye nabantu abagidako umnyanya loyo ubamnandi khulu.

Amalunga womndeni amatjha khulukhulu abentwana abasanda ukubelethwa emndenini wekhaya bamukelwa ngokuthi, batjhiselwe impepho, babikwe bona sebakhona, babikelwe abantu abadala abangasekho emhlabeni.

Awa, namhlanjesi akusafani nakade, ikosi seyiyabonwa nanyana ikosi kufanele iphume ibone abantu, ayisaphumi ngekhaya kungasatjho abantu ikosi namhlanje seyiyabonwa izinto azisafani nakade.

Umkhwekazi mumuntu osele sekatjhadile ahlala ngakwakhe ngegama elifitjhazana waziwa bona ngumkhwenyana.

Umqhele yinto embathwa esikhathini esinengi imbathwa babantu bamaZulu, ifana nesiqgoko kodwana inembobo ekulu imbathwa ehloko begodu inamaboya.

Ubaba ohlongakalelwe ngumma wakwakhe, uzila ukuthandana nabanye abomma.

Indima yabomalume nabokghari emndenini, yindima yokuthi basekele amalunga womndeni ezintweni abangazaziko ezaziwako ngibo kwaphela.

Irhayi kukudla kwesintu okudliwa khulukhulu babantu abamaNdebele.

Ilimi lezandla lisebenza lokha umuntu nakangakghoni ukukhuluma bese asebenzise izandla zakhe ukukhuluma begodu ilimi lezandla liyabarhelebha abanye abantu abangakghoni ukukhuluma ukuze bakghone ukukhuluma nabanye abantu.

Ilimi lidlala indima ebaluleke khulu esikweni lami ngombana isiko lama kufanele libe nelimi lalo, lingakhulumi ilimu lamanye amasiko.